Hi ku ya hi vonelo ra mina vutihlamuleri byi tele a ka va ndyangu xikombiso loko ku ri na mudyuhari a mutini a hi nge ku na mudyuhari like a kaya ku na mukhegula mhana mina lava nga na malembe yo ringana ninety five eka nkarhi wa sweswi so loko hi karhi hi tshama na vona ha swi tiva leswaku nkarhi wun'wani va na ku rivala nkarhi wun'wani va na ku vabya so hi fanekele hi va na ku va tlhogomela hi minkarhi hinkwayo hi fanekele hi tiyisisa leswaku rihanyo ra vona ri kahle hi va vutisa va tlele njhani hi vulavula na vona njhe ku kuma e ntokoto ka vona ku ku vona ku ri va ha ri kahle na.

Hi ku ya hi mavonelo ya mina ndzi vona swi antswa loko vadyuhari va tshama ni va ndyangu wa vona leswi swi va swi antswisa ndlela leyi va kotaku ku va ku va ku va tlhogomela hi yona so a hi nge mina ni tshama na mhana mina ni na mhani lava nga na malembe ya ninety five khumekaye ntlhanu wa malembe laha ni swi tivaka leswaku okay mhani loko va pfuka ni fane ni va nyika swi swo karhi loko vo tshika va vabya va nwa swi swo karhi yes a ndzi ali leswaku la va yaka kona va ya va ya pfuniwa hi vanhu lava nga leteriwa kambe hi nga rivali leswaku vanhu lava va va va va pfunaka va nga leteriwa na vona i vanhu ku fana na hina minkarhi minkarhi yin'wani va va va va va nga khomekanga kahle loko va ri mintirhweni u kuma ku ri loko a fika ntirhweni u teka swilo leswiya swi nga n'wi khomangi kahle a swi humesela eka vadyuhari or ka vanhu lava a tirhaka hi vona so ni vona swi ri kahle ku vadyuhari va tshama ni va ndyangu wa vona.

Ku yisiwa a a ka ndhawu ya vadyuhari loko ndzi ri na malembe ya khume tsevu makume makhumetsevu .

Tinxaka ta maxaniselo lawa vadyuhari va hlanganaka na wona a makaya lawa nga ri ki na rirhandzu xo sungula i ku ri va tekeriwa mali ya vona ya mudende xa vumbirhi a va phameriwi swakudya xa vunharhu ku na vakokwani lava biwaka hi vatukulu va vona.

Eish leswi swi nga ni endla ni khunguvanyeka swinene emoyeni hikuva vadyuhari a va fanelanga ku tshama va nga ri na wona maphilisi ya vona ku vula ntiyiso swi nga ni kanganyisa na le miehleketweni a ndzi nge khomeki kahle.

Vutomi lebyi enerisaka eka mina a byi ta eka eka mianakanyo ya mina a byi ta va byi ri lebyi tsakiseke swinene ku va na yindlu leyikulu ya mavayivayi ni va na movha leyi nga ta ndzi teka yi ndzi yisa hinkwako lomu ndzi lavaka ku ya kona ni kota ku fikelela swilo hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka a swi ta ndzi tsakisa swinene.

Hi ku ya hi vonelo ra mina mudende wa vanhu va va vadyuhari a wu fanelanga ku hlayisa vatukulu va vona hikuva mfumo wa hina wu endle leswaku vatukulu na vona kumbe vana lavatsongo na vona va va na mali leyi yi va yi va tlhogomelaka or mudende wa vana so a swi fanelanga leswaku mudende wa vadyuhari wu kota ku hlayisa vatukulu va vona a swi fanelanga.

Hi ku vona ka mina maendlelo lama a ma tshamisekanga loko mudyuhari a ri mudyuhari wa la kaya hina ha n'wi tiva ku ri i mudyuhari hi ndlela yini ha swi tiva leswaku loko a pfuka u u lava swilo swa njhani hi swihi swi leswi a swi rhandzaka na leswi a nga swi rhandzeki so loko a tekiwa a yisa ka ndhawu ya vadyuhari i fane a sungula a sungula na yena ku ku sungula a ku sunguleni va n'wi dyondza ku i munhu wa njhani ene swi ta teka nkarhi na yena ku ri a tolovela ka yona ndhawu yaleyo so hi ku ya hi mina a swi fanelanga ku ri mudyuhari a yisiwa ka tindhawu to tshamisa vadyuhari ka tona.

Mina ku ya hi mina ni nge swi tsakeli ku ya tshama a kaya ra vadyuhari because leswi swi ta vonaka onge vana va mina va ndzi lahlele mavoko a va ndzi rhandzi.

Onge mali ya peceni ya vadyuhari yi enerile kambe mali leyi a yi tirhisiwi hi ndlela ya mfanelo hi vanhu lava va pfunaka vadyuhari a matshan'wini ya ku vanhu lava tirhisa mali for vadyuhari va teka va yi tirhisa for swilaveko swa vona.

Ndzi nga tsakela nhlayiso wa mfumo wa wa phurayivhete xikongomelo xo ndzi tsakela wa phurayivhete i ku va a a swibedhlele swa vona na titliliniki ta vona na ti-surgery a wu rindzi nkarhi wo leha ku fana na le ka titliliniki ta hina ta mfumo.

Ina ndzi vona yi enerile if loko ku ri ku mali leyi yi tlhogomela vadyuhari ntsena yi enerile eka vona.

Ku ya hi vutivi bya mina e swivumbeko swa swipfuno leswi ni swi tivaka i i vana lava yaka exikolweni va nga hakeli and then ku ya a titliliniki na le swibedhlele ku nga hakeriwi and then mali leyi nyikiwaku vadyuhari xikan'we na swakudya leswi swi nyikiwaku ka mindyangu leyi yi nga koteki ku fikelela swo karhi.

Ku eka munhu loyi a xanisaka vadyuhari a tshiki ku endla swiendlo swa yena leswo biha eka vatswari va hina lava va nga dyuhala a swi tshamisekanga nga ka ka n'wana lontsongo kumbe ka hina vanhu lavatsongo ku va hi hi hi xanisa vadyuhari hi fane hi va hlayisa i mikwembu ya hina.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona swi nga tshamisekanga leswaku vadyuhari va hlayisa vana va vona lava va nga kula na vatukulu va vona hi mali ya vona ya vudyuhari ya ya peceni futhi a swi fanelanga a swi bohi leswaku va nga hlayisa vana lava ni va na vatukulu va vona hikokwalaho mfumo wu humesile timali leti hlayisaka vana lavakulu lava nga tirheku xikan'we na vatukulu lava nga na malembe ya le hansi ka khumenhungu.

ra mina ndzi vona onge swi nga pfuna loko mfumo wa hina wo kota ku thola vaongori hi ku hlaya vaongori lava nga ta kota ku ri va vhakela swigulani swa hina leswi nga na malembe ya sixty or makumetsevu va kota ku va vhakela lomu makaya va kota ku ri va va pima ti-weight ta vona va va va va kambela tingati and then va kota ku ri va va nyika na maphilisi ya vona makaya leswi swi nga kota na ku hunguta na tilayini hambi ku ri na ku ri vanhu lava va nga na vulema and then na vanhu lava va va nga kumekaku va va karhi va vabya swinene.

Ku teka maphilisi hi ku landzelela swiletelo swa pfuna swinene swi pfuna hi lero like loko u ri ka mavabyi mo karhi swi ta kota ku ku pfuna and then ya tlhela a kota ku tirha hi ndlela ya kahle hikokwalaho ka ku maphilisi lawa na wona ya va ya toloverini ku ri ya tekiwa hi nkarhi wihi.

Ku ya hi mina ndzi vona swi fanerile leswaku titliliniki le ta ku fambafamba ti nga va kona masiku hinkwawo leswi swi ta kota ku hunguta mafu a ka vadyuhari va hina and then laha u kumaku leswaku ku mudyuhari wa vabya swinene kambe hi ku vona ku ri tliliniki yi le kule a va koti ku yi fikelela hi ku hatlisa mudyuhari a dlina se a hindza a misaveni hambi ku ri mavabyi vavabyi van'wanyani.

Tanihi titliliniki leto famba ni vona onge na yona thekinoloji leyo tshungula vanhu yi ri kule yi nga tirhisiwa tanihi thekinoloji ya titliliniki leti fambaka ku ri yi kota ku pfuna vanhu na na yona yi fikelela ka vavabyi hinkwavo.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya a wu ringanelanga hikuva swa ha tele swilo leswi xotaku and then xo sungula xikombiso ni ta ni ta vulavula hi timhaka ta mati a hi koti ku fikelela mati lama hlantswekeke ende hikokwalaho ha swi hi mati ku ri hi kota ku va na rihanyo ra kahle.

Hi vonelo ra mina ndzi vona onge swi nga pfuna swinene loko vatirhi va vaongori va hina na madokodela ya hina va nga ehlisa or ku hunguta ku tirhisa tiqingho ta vona ta le nyongeni loko va ri emintirhweni because ku ya hi vunyingi ha swi vona leswaku va kota ku tshama nkarhi wo leha a ka aka aka tinqingho ta vona ta ta ta le nyongeni than ku va va ri ku tirheni.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge vaongori va hina va lava ku pfuniwa hi ku deliver-a mimirhi leyi ringaneke a titliliniki xikan'we na le swibedhlele swa vona so lexi nga endlekaku i ku ri mfumo wu fanekele wu thola vanhu lava nga ta kota ku kambela mimirhi and then va kota ku languta na ku cheka ku mimirhi yi se yi fika kwini na tiphilisi hi ndlela yaleyo va ta kota ku ri va kota ku ku nghenisa ti-order ta mimirhi na maphilisi ka ha ri nkarhi swi nga si hela.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge ku dlayiwa ka vavasati na vana swi vanga hi ntshikelelo lowu vavanuna va nga na wona vatswari va hina va xinuna va va ni mintshikelelo yi nga va ku ri timhaka ta timali u kuma leswaku papa a nga koti ku hlayisa vana va yena a ndyangwini a ku heteleleni u dlina a vona leswaku swa antswa a teka vutomi bya vona a teka na bya yena xikan'we.

lowu nga va nyikaka wona i ku va rhumela a ka ti-police station ta le kusuhani na ti-social worker and then va kota ku ri va va pfuna and then va va kota ku ri va kuma ku hlayiseka.

Loko ndzo ti kuma ndzi ri ka vuxaka lebyi bya rirhandzu ndzi nga vulavula na ti-social worker kumbe ni ya ka xitichi xa le kusuhani xa maphorisa leswaku va kota ku ndzi pfuna ni kota ku huma eka byona vuxaka lebyi.

Sesi mhani ni kombela mi ehlisa moya wa n'wina tisani moya wa n'wina hansi ndza swi tiva leswaku a mi khomekanga kahle ka swilo leswi swi hetaka ku mi humelela hikokwalaho ndzi kombela mi mi mi ehlisa moya wa n'wina mi horisa mbilu mi ta kota ku ndzi hlamusela leswaku ku ku endleke yini hi kota ku mi pfuna.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona ndzi nga va byela leswaku ni kombela ku ri va zama ku huma ka muxaka lowu wa wa wa wa rirhandzu hi ku leswi a swi nge va vuyerisi hi nchumu mara swi ta dlina se swi herise vutomi bya vona ene ni ta va tsundzuxa futhi ku ri a va yi ka xitichi xa le kusuhani xa maphorisa kumbe va nga vulavula na social worker ta hina va kota ku ri va va pfuna and then va va nyika va va nyika leswi va nga kota ku ri va va pfuna hi swona va kota ku hlayiseka va va na vuhlayiseki.

Hi ku ya hi mina onge hi nga kuma vatirhi lava va nga na timbilu ta kahle vatirhi lava nga na timbilu to twela ta ta ntwelavusiwana vatirhi lava nga kota ku teka xiyimo va xiendla xi ri xiyimo xa vona va kota ku titwa hi ndlela leyi va hlaseriwa va titwaka hi yona.

ka mina ndzi vona onge mirhi ya HIV na AIDS yi ringanele vanhu hinkwavo va le swibedhlele swa le matikoxikaya a ndzi tsundzuki la ndzi nga tshama ndzi twa ku ri munhu u ye a xibedhlele a fika a nga ma kumi maphilisi a swi talanga hi hlangana na swona leswi

Lawa ni wa tivaka ndzi tiva mavabyi ya nkhwaxu na mavabyi ya swimungwamungwani lawa ya siveriwaka hi ku tlhava nayiti or injection.

Ku ya hi vutivi lebyi ndzi nga na byona ndzi tshemba ku ri vana lava va ha ku tswariwaka a va pfumeleriwanga leswaku va teka mimirhi kumbe ku nwisiwa mimirhi kambe ku na nhlayo ya malembe yo karhi kumbe tin'hweti to karhi laha n'wana a nga sungulaka ku va a tirhisa mimirhi.

Mina ku ya hi vonelo ra mina hi va hi vadyuhari va hina lava tshamisiwaka ka tindhawu to tshama vadyuhari ku ya hi mina ndzi vona ku nga ri miehleketo ya kahle hikuva munhu na munhu u tiva hi n'winyi wa yena. A hi nge sweswi ndzi teka mhana mina ndzi va yisa eka ndhawu ya vudyuhari ya vuhlayiseki bya vadyuhari hi mina munhu loyi ndzi va tivaka leswaku loko va pfuka va lava ku dya yini and then loko va lava ku etlela ni fanekele ni endla njhani so loko ni va yisa ka tindhawu ta ta vuhlayiseki bya vadyuhari ndzi vona onge a va nga hlayiseki ku fana na loko va ri ekaya laha va nga va nga rhendzela hi varhandziwa va vona.

Okay ni nga tsakela leswaku va yisiwa evuhlayisekelweni bya vadyuhari hikokwalaho ka ku i munhu wa xinuna laha ku nga ta va na ku fika laha ku mi kuma ku ri a ndzi koti ku va tlhogomela kahle hi nkarhi wun'wani kasi ka vuhlayiseri bya vadyuhari ku na vanhu lava va vitanaka ku ri i tinese or vaongori lava langutanaka na vanhu lavakulu lava va nga swi dyondzela vona va ta kota leswaku va kota ku va va kota ku va hlayisa and then va kota na ku fikelela swilaveko swa vona.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile hikuva swin'wana swilo a wu koti ku tiendlela so swa antswa loko ku ri na munhu loyi a ku pfunaka. Ku na vadyuhari lava va nga ha kotiki ku famba va ti va tifambela va tiyisa swiyindlwanini so loko u ri na mupfuni wa swi tiva leswaku u nga tirhisa leswi va swi tirhisaka leswaku va tipfunela ka swona tanihi mupfuni u ta va a ri kona kusuhani leswaku a pfuna vadyuhari va hina.

Manana mina a ndzi kombela leswaku kokwani va yisiwa eka ndhawu ya vuhlayisekelo ya vadyuhari and then xivangelo xa leswaku ndzi vula leswi i ku va laha va nga ta va va ri kona va ta va va hlayisekile va na va ta va na vanhu lava nga na ntokoto lava nga dyondzisiwa hi matirhelo na ku tirha na vanhu lava nga dyuhala. Ni vona onge swi ta swi ta antswa loko va hlangane na vakhegula kuloni lava nga ta kota ku ri va kota ku vulavula na vona va kota ku endla mitirho ya mavoko na vona futhi va va va vapfuni va vona va va va va va va dyondzisiwile so va swi tiva ku ri va fanele va va va va va va va hlayisa hi ndlela ya njhani.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya i ku fana na ku nyika maphilisi hi nkarhi eka vadyuhari ku va hlambisa ku va phakela swakudya loko ku ri lava tirhisaka swo fana na maleri ya vanhu lavakulu na ku va cinca xikarhi na ku va yisa exiyindlwanini.

Ndzi vona ku nga ri na ku hambana ku hambana ka kona hileswaku muhlayisi u ta ekaya a ta tshama na mudyuhari kasi eka ndhawu ya vuhlayiselo hi laha vadyuhari va yisiwaka kona va hlangana na vadyuhari kuloni.

Ndzi ehleketa leswaku munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu loyi a nga va ka a ri na xiyimo lexi nga fanelangiki ku ri a va na vanhu van'wana kumbe vadyuhari van'wana ku nga va maybe ku ri vuvabyi lebyi nga mu pfumeleliki leswaku a va a ri na vanhu van'wani kambe a va a kuma vuhlayiseki bya yena a ri ekaya.

Ndzi ehleketa leswaku vukorhokeri bya le kaya byi hakela hi vinyi va muti kumbe vana va mudyuhari a byi hakeli hi ndzindzakhombo kumbe mfumo.

Ndzi ehleketa leswaku i munhu loyi a nga va ka na rirhandzu a kota ku hleketelela munhu un'wana a kota ku teka mu mutswari loyi a n'wi veka a n'wi teka a n'wi a n'wi khoma hi ndlela yo ku va i a va nga ku i mutswari wa yena. Munhu loyi a kotaka ku hleketelela xiyimo xa munhu un'wana ku ri loko a ri yena a ri ka xiyimo xo fana na lexi a ta lava ku khomisiwa njhani or ku pfuniwa hi ndlela ya njhani so swi lava munhu loyi a kotaka ku ri a a teka xiyimo xa munhu loyi a nga le kusuhani na yena a xi endla xa yena.

Ndzi ehleketa leswaku ku vhakela vadyuhari va hina hi mikarhi ni mikarhi leswi swi vona leswaku ha va rhandza swinene ende na le ka vanhu lava va va hlayisaka swi ta vonaka leswaku ha va rhandza hi ndlela yaleyo na hina hi ta kota ku ri hi va hi tshunxekile no khoma vanhu lava va va va hlayisaka va vatswari va hina kumbe varhandziwa va hina hi ndlela ya kahle.

Ndzi ehleketa leswaku va cincana hi ti hi ti-shift ta vona loko ku fikile nkarhi wa ku mu mu mu mupfuni a ya eleave-ni or a ya ku wiseni ku na loyi a nga tata and then a n'wi dyondzisa ntirho a nga si famba a n'wi hlamusela na mapfunele ku ri u pfuna kokwani hi ndlela ya njhani and then if kokwani va na mavabyi va a va byela ku mavabyi ya vona ma njhani va dya hi nkarhi muni va tlela hi nkarhi muni swo fana na sweswo.

Ndzi ehleketa leswaku ndzi nga endla vulavisisi hi yena munhu yaloye ni nga tshama na yena hansi ndzi n'wi vutisa swivutiso leswi ndzi lavaka ku swi tiva and then ndzi nga tshama ku vhakela na lomu a humaka kona kumbe ku fowunela kumbe ku ba riqingho ra laha a nga tshama a tirha kona ndzi twa ku ri u munhu wa njhani u tirha hi ndlela ya njhani xana a nga swi kota leswaku a hlayisa munhu mudyuhari wa hina xana.

Ndzi hleketa leswaku vuhlayisi bya le kaya bya antswa ku tlula bya le ndhawini laha ku yisiwaka kona vadyuhari then hi ndlela leyi loko mudyuhari wa hina a hlayiseriwa ekaya na hina hi ta va hi karhi hi kota ku n'wi vona futhi ndzi ehleketa na leswaku na yena u ta va a tshunxekile hikuva u ta va a karhi a vona ku ri ndyangu wa yena wu kona kusuhana na yena.

Ndzi ehleketa leswaku hi ku kuma mupfuni swi ta olova leswaku va nwa maphilisi ya vona because mupfuni u ta set-a alamu leyi nga ta vona yisa leswaku se nkarhi wa ku nwa maphilisi wu fikile. Hi ndlela yaleyo u ta kota na yena ku tiyisisa leswaku loko nkarhi wu fika mudyuhari wa teka maphilisi ya yena.

Ndzi nga vulavula na vona hi ndlela ya kahle ndzi va vonisa nkoka wa ku dya swakudya swa rihanyo ndzi va vonisa na nkoka wa ku ri hikokwalaho ka yini va nga fanelanga ku dya swakudya leswi va nga fanelangi ku va swi dya eka xiyimo xa vona. Ndzi nga vulavula na vona hi ndlela ya kahle then ni va endla leswaku moya wa vona wu va hansi.

Ni nga tshama na vona hansi ndzi va hlamusela na ku va letela hi vunghozi ku ku hi ku endla tano ndzi ehleketa leswaku swi nga endla leswaku va va va ehlisa moya ya vona na vona va kota ku twisisa leswaku ndzi endla leswi ndzi swi endlaka hikuva ndzi lava ku rihanyo ra mudyuhari wa vona ri va ka xiyimo xa kahle.

Ndzi nga endla xi nga endla leswaku ndzi va ndzi va rhurhisa mbilu na moya hikuva ndzi va hlamusela leswaku a xi kona xivangelo xa leswaku va hleketa hi ku fa loko va teka kahle maphilisi ya vona na mimirhi ya vona futhi ndzi ta ta ta tlhela ndzi va hlamusela leswaku va vona nkoka wa rihanyo ra vona na ku va komba leswaku va na luck hikuva Xikwembu xi va hlayisile ku fikela ka malembe lama va nga ka wona kasi ku na vanhu lava va nga hluleka ku fika ka wona malembe yalawo. Hi ndlela leyi ndzi hleketa leswaku leswi swi nga va rhurhisa mbilu na vona va kota ku vona ku ri himpela Xikwembu xa ha va hlayisile va ha hlayisekile.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku hleketa hi vutomi bya munhu loyi ndzi n'wi pfunaka ku ehleketa hikuva na a ri na a ri important njhani evuton'wini bya mina. Mina ku n'wi pfuna swi va swi ri na nkoka so nkoka wa yena ka mina ni fanekele ni wu tirhisa ndzi vona hi ndlela leyi a nga na nkoka hi kona ka mina ni hleketa ku leswi swi nga ni tiyisa and then ni swi kota na ku vuyisa na matimba ya mina leswaku ni kota ku ri ni kota ni ku n'wi nyika vukorhokeri bya kahle.

Mina ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge home based care i ndhawu leyi hlayisaka vanhu lavakulu vadyuhari vadyuhaleke lava va nga kumeki vuhlayiseko bya kahle emakaya na vanhu lava va nga na laha va nga koteki ku ri va hlayisiwa hi tindlela ta kahle emakaya laha ka ti-home based care ku nga tindhawu leti ti nga kotaku ku ri va hlayiseka kahle hi vanhu lava nga leteriwa va nga dyondzisiwa makhomele ya vanhu ni vo fana na vona so ndzi vona swi fanerile leswaku loko hi ri na vanhu lava dyuhaleke or vanhu lava na va nga na vulema va nga ya va ya tshama ka tindhawu to fana na tona tanihileswi ku nga na vanhu lava leteriweke.

Ndzi vona onge nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo hikokwalaho ka ku a va ha koti ku ti tirhela va ha ri hava matimba yo ya ti tirhela so hikokwalaho va fanekele va kuma mali ya vukulu ku ri va kota ku ti hlayisa hi yona.

Mina tanihi nhloko ya muti endyangwini wa mina ndzi nga dyondzisa vana va mina hi nkoka wa vadyuhari ni va komba rirhandzu leswaku va va swi vona leswaku vatswari va hina va hi kurisile ku fika laha hi nga kona hi hi leswi hi nga xiswona namuntlha hikwalaho ka vona futhi ni nga letela vana ni va ndyangu wa mina leswaku a va rhandzi vadyuhari va hina ku hi ku fana na leswi mina ndzi va rhandzisaka swona hikuva na vona ka mundzuku va ta va va ri na vana lava nga ta va va va va langutele ka vona.

Ndzi ta hlamula hi ina ni tlhela ndzi hlamula na hi e-e xivangelo xo ndzi ku ina ina va u fanerile ku ri u nga va nyika lava pfumalaka kambe va nga koteki ku ti tirhela hikokwalaho ka ku va na vutsoniwa byo karhi se ni ta ku e-e a wu fanelanga ka vanhu lava va nga va va helele kahle va nga tsoniwanga ndzi ehleketa leswaku ku na mintirho yo tala leyi hi nga yi endlaka ku fana na mintirho ya mavoko hikuya hi mina ndzi vona onge mfumo wu nga letela vanhu lava va nga helela kahle leswaku u va pfuna leswaku va ti tirhela va kota ku ti nghenisela mali vona hi vu vona so va nga va yisa eswikolweni swa mavoko va va dyondzisa ku ti endlela mintirho vona hi voxe va kuma ku ta kota ku ti nghenisela macheleni vona hi voxe.

Hi ku languta ikhonomi ya hina ndzi vona onge e mali ya social grant a yi enelangi hikuva loko mo languta ka nkarhi wa sweswi two thousand or magidimbirhi ya tirhandi a ya ha endli nchumu ka nkarhi wa sweswi loko mo languta mindyangu yo tala va langutele ka yona mali leyi hikuva hi na vusweti loko swi fika ka timhaka ta mintirho mintirho a yi kumeki a South Africa so vanhu vo tala va langutele ka yona mali leyi ya social grant.

Mina ku ya hi mina ndzi vona mphakelo wa le titliliniki ta le matikoxikaya wu ri ku zameleni swinene hambileswi swi nga oloveki hikuva hi rindza nkarhi wo leha swinene ku ri hi kota ku pfuniwa hikokwalaho ka ku xota ka ka vaongori so ni vona onge nga ku nga engeteleriwa vaongori va hina and then ku kurisiwa na muako leswaku va ta kota ku hi phakela vukorhokeri byo antswa.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge mfumo wu nga humesa titliliniki ta ti-mobile leti ti around so hi ndlela yaleyo u nga kota ku hunguta like ku famba va vonana na vanhu lava phakaka maphilisi lava nga kula lava nga koteki ku ti fambela vokokwani vudyuhari xikan'we na vanhu lava va tshikeleleke hi mavabyi va nga koti ku fika a titliliniki va va pfuna hi ku va va tisela ti-mobile a makaya laha va nga ta kota ku ri va va endlela swilo hinkwaswo va ri emakaya

Mbuyelo wa titliliniki emakaya i ku va wu kota ku wu kota ku hlanganisa vadyuhari na vavabyi hi vutalo hikuva titliliniki leti hi nga na tona i tintsongo futhi vanhu va famba mpfhuka wo leha ku ri va ya kuma tliliniki laha ka ndhawu leyi ni humaka ka yona hi hava tliliniki ka muganga wa hina so ku ri hi fanekele hi ya kuma ku pfuniwa hi fane hi famba nkarhi wo leha nkarhi wun'wani u kuma vanhu va lovela ndleleni hikokwalaho ka ku famba mpfhuka so loko ku ri kona titliliniki leti fikaka ta ti-mobile ti nga va ti ri ta ti nga va ti hi pfuna swinene.

Ina ndzi vona onge titliliniki ti nga kota ku pfuna swinene tanihileswi hi fambaku mpfhuka loko hi ya swibedhlele.

Loko makwenu wa mina o vabya va ndyangu wa mina va kombela mina leswaku ndzi fonela ambulense yi hlwela ndzi nga kombela vomakhelwani lava nga na swifambo leswaku va ndzi pfuna leswaku hi tsutsumerisa makwenu wa mina a swibedhlele

Hi ku ya hi vonelo ra mina lexi endlaku leswaku ti-emergency ti hlwela ku fika etindhawini ta tinghozi i ku kayivela ka tiambulense ku kayivela ka tiambulense swi endla leswaku loko hi va fonela va teka nkarhi wo leha hikuva va va va ha yimele leyi va ka yi humile ku ri yi vuya yi ta kota ku ta yi ta landza muvabyi loyi a nga kona kumbe ka nghozi leyi nga endleka.

Ndzi vona onge ku va hlohlotela leswaku va kota ku teka maphilisi i ku va kombisa ku va nyika swikombiso hi vanhu lava va hi siyeke emisaveni va vona vunghozi bya leswaku HIV na AIDS yi na vunghozi swinene loko va nga teki maphilisi ya vona hi ndlela leyi va fanelaka va wa teka hi yona.

Mina ndzi vona swi nga lulamanga ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta rihanyo hikuva hina vanhu lava va va tala swinene lava nga leteriwa lava nga heta eswikolweni kambe a va thoriwi emintirhweni ku ri hikokwalaho ka yini hi nge swi tivi kambe a swi tshamisekanga hikuva hina vanhu lava lovaka hi vutalo hikokwalaho ka ku pfumaleka ka vuongori byo byo helela.

Mina ndzi vona onge xintshuxo ku nga va ku yisa ti-mobile clinic a a kusuhani na le makaya hikuva loko mi langutini ka nkarhi wa sweswi tindhawu ta tala to tala ta ha pfumaleka tindhawu ta vutshunguri and then hi fane hi famba nkarhi wo leha ku ri hi kota ku kuma titliliniki leswi swi endlaku leswaku vavabyi va hina va fika va karhele loko se u ya fika u tlhe u fola layeni ya ku leha swinene leswi vula leswaku u dlina se u karhala u hela matimba a wa so ni vona onge ku nga antswa loko ho tiseriwa leswi va ti vitanaka ti-mobile clinic swi vhakachela miganga hinkwayo.

Ndzi vona mpfumo endlaka i ku thola vaongori hi xitalo hikuva hi na vona vanhu vo tala lava nga leteriwa kambe va tshamile emakaya va hava mintirho so ndzi vona onge mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga u nga thola vanhu hi xitalo leswaku hi nga yimi nkarhi wo leha ku va na vaongori vo ringanela na tindhawu to tirhela ka tona ti va ti ringanerile.

Leswi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala swinene i vusweti i ku pfumala hikuva vanhu vo tala Afrika-Dzonga a hi fikeleli ku hakela tihakelo ta ti ta swibedhlele swa tiphurayivhete hi swona leswi endla ku ri swibedhlele swa mfumo swi tala swinene.

Ndzi ehleketa leswaku ti-private healthcare ti durha hikokwalaho ko mimiri ya vona yi le ka xiyimo xa le henhla kahle na ti-service ta vona hi ndlela leyi va khomaka vanhu hi vona i ta xiyimo xa le henhla hikokwalaho mi kuma leswaku mihakelo ya vona yi le henhla swinene service ta vona ti kahle nakona loko u yi ni u u yi le ka vona u kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla.

vubihi swibedhlele swa hina swa mfumo i i i ku khomelo ra ra ra va ra vavabyi hi vaongori vaongori va hina a va hi khomi hi ndlela ya kahle ha rhuketeriwa hi yisiwa hala na hala kasi leswinene hi hi swa rihanyo hi swa tindhawu ta hina ta rihanyo i ku va a hi hakeli mali hi tshunguriwa mahala.